Iyo ah ah ah ah asinalo uvalo thina, asinalo uvalo thina, asinalo uvalo thina ah ah ah asinalo uvalo thina, asinalo uvalo thina.

Niyabasaba na, hayi asibesabi siyabafuna, niyabasaba na, hayi asibesabi siyabafuna.

Iye, ukhona umdlalo wabantwana ekuthiwa ngewobungani ngapha vane kuhlangane amathimba wabantwana, ahlangane badlale ibholo kanye nama-netball, ibholo yokurarhwa ngeenyawo nebholo yabentazana yezandla.

Awa, abavalelwa ngaphandle kodwana kufanele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani nje, kwesinye isikhathi navane kudlala abancani khulu vane balihafule igrawundi balenze ukuthi bangadlali loke egrawundi, badlale i-half yalo

Ngokubona kwami, intambo yokweqa, awa, ukuhlala eenkolweni, irerhe ukuthi idlalwe emakhaya eentradeni ngokuzijabulisa ngombana angekhe ibemnandi nangabe siphalisana, ibamnandi nasidlala for ukuzithabisa nje kwaphela.

Iye, ngibona ukuthi yendabuko kufuze itlolwe phasi ukobana iinzukulwana neenzukulwaneni esizako zazi bonyana yini imithetho yemidlalo le injani, ngaphandle kokutjelwa mumuntu.

Imidla yendabuko midlalo ebeyidlalwa lokha kudala kudlalwa nangithi nabanye efana neenketo, amathini, umabhaqelana.

Ibalulekile emiphakathini ngombana iletha abantwana okubona bazwane begodi ubudlelwana babo buqine khulu.

Endaweni yangekhaya kudlaliwa amathini, neenketo nomabhaqelani.

Lokha nasidlalako sibabantu siyazana kancono begodu siletha uthando nokusihlanganisa nje ekutheni sazi ukuthi ubani uthanda ini, akathandi onjani

Ilutjha lifunda ukobana ukubaluleka kokukhulumisana nabantu, nokwazana nabantu, nokwazi kobana ukhulume nomuntu ngendlela elungileko, nokubona lokhana umuntu adanile namkha athabe khulu.

Ngombana imidlalo yendabuko le, ingafundisa abentwana okukhulu, ukwazana nabanye abantu, nokukhulumisana nabanye abantu begodu kubalulekile ukobana idlaliwe esikolweni, ifundiswe eenkolweni ukobana ingapheleli emoyeni, neenzukulwana neenzukulwana zikwazi ukuthi ziyazi imidlalo.

Imidlalo yendabuko ihlukile ngombana yona ihlanganisa abantu ngokwenyama. Imidlalo yanamhlanjesi, esikhathini esinengi idlalwa kumaliledinini, akusikanengi uthola abantwana badlala bahlangene, bagcina ukudlala lokhanyana nabasemabangeni aphasi, nasele basemabangeni aphezulu, abasadlali, badlala ngabomaliledinini.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana ikhipha ngaphandle ubukghoni bomntwana, ngitjho ngokwengqondo, ngokuba msinyana nakadlala ngezandla namkha ngeenyawo, lapho uyakghona ukubona ukuthi okay, umntwana lo, ukghona ukwenza ini kuhlekuhle begodu amnandi khulu wendabuko.

Iwusiza khulu umdlalo wendabuko umzimba ngokobana umuntu okhule adlala imdlalo yendabuko unamafulufulu ngaso sonke isikhathi begodu angakghona ukuthi enze izinto ezinengi ngesikhathi esisodwa, namandla unawo, nomzimbakhe awudinwa masinyana nakenza into.

Badlala indima ekulu khulu abantu abadala ngombana ngibo abanolwazi olupheleleko ngemidlalo le, ngakho-ke nabafundisa ilutjha kuba ngcono ngoba nelutjha nalo ekukhambeni kwesikhathi liyokufundisa abanye abasezako.

Umdlalo engiwuthandako wendabuko ngumabhaqelana, imithetho yakhona ukobana wena oyokufuna kumele uvale amehlo uqalise ubuso bakho ngapha ngekhe ubone khona, begodu nasikupha inani ukuthi libale, kwamele ukuthi ulibale uliqede ngaphambi kokobana ngithi ungeza na.

Ngekhaya, abantwana laba abancani abasangena emabangeni aphasi, bayithatha, bayithathela phezulu ngombana nakhu basayidlala kodwana sele bakhulile ilutjha, awa, ayinandaba nayo imidlalo le, ayiyithatheli ehloko.

Awa, akekho umdlali engimaziko.

Awa, mina angivumi nabo ngombana umdlalo ngomdlalo, akunandaba kobana ngewakade namkha ngowanini, into ebaliweko kobana umnandi begodu uhlanganisa abantu namkha khona into oyifundako kiwo umdlalo.

Awa, angivumi nabo ngombana umdlalo awunandaba kobana ngewendabuko namkha into ebalulekileko ukuthi sibabantu begodu nokuthi umnandi kangangani.

Lapha ngizisebenzela khona umsebenzi wami wokuzilibazisa kwafika umma omunye ekhaya wakuthanda lokhu engikuphothelako bawakuthenga, ngajabula khulu langalelo ngombana ngabona ukuthi tjhukuthi isikhathi sami angidlali ngaso ngenza into kamnandi.

Engikutlhoga khulu navane ngenza umsebenzi wokuzilibazisa esikhathini esinengi kubamncamo ngombana ikuthatha njengombana umncamo vane nginganawo, omncamo awunawula, awunantambo

Iye, ngiwenza ngingedwa esikhathini esinengi kodwana kwesinye isikhathi abantu abasekhaya babanami bangirhelebhe benze nabo, nabantu abanye bayadingeka ngombana into le yokuzilibazisa ingatjhentjha kube yinto ongayenza for ukuziphilisa nange ungaberegi.

Ngiyawenza umsebenzi singanagezi ikhambile, ikhambe from ngo-five kufikela ngo-seven, kusuke nginesikhathi esinengi sokuthi ngiwenze, ngesinye isikhathi ngisuke ngiwenze

Ikghona engibenalo engilithole la emsebenzini wami wokuzilibazisa kukubanesibindi nokuba-creative like ukucabanga ngaphandle kukuthi ukwazi ukwenza izinto ezitjha, ngaphandle kokuthi uzibona komunye umuntu ukuba-creative, ngizo izinto engizifundileko lezo. Enye into nokuthi ngikwazi ukuthi nakunemiraro nangihlangabezana nayo ngikghone ukuyikhuluma.

Iye, ngicabanga bonyana uqakathekile umsebenzi wokuzilibazisa wami, ngombana umuntu angarhona ukuziphilisa ngawo nasele akwazi ukuzenzela izinto ezihle azithengise begodu umuntu omunye angafunda

Ngizizwa ngithaba khulu lokhana nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana kuyinto engithanda ukuyenza ngesikhathi sami lapha ngiziphumelele khona.

Ojayelekile emphakathini wangekhethu because, ngombana banengi abanye abawenzako nanoma bangawenzi ukobana bazilibazise bawenzela ukuphila namkha bawenza mihla namalanga.

Iye, ngingathanda ukuwufundisa omunye umuntu ongawaziko ngombana kungangenza ngithabe khulu lokho ngaphakathi kwami ngokuba into le ngiyo into engiyenzako for ukuziliabazisa begodu sengifunde nokuwuthanda khulu.

Yeah ngingakhetha ukupheka ngombana ukupheka ngiyakuthanda nakho kesinye isikhathi nginokubukela abantu abaphekako ngikghone ukuzama izinto ezitjha lezi abaziphekako.

Anginabo abangani abanengi nginomngani oyedwa i-hobby ayenzako yena ukuzilibazisa uthanda ukujima khulu so nakanesikhathi uyajima nanyana ama-aerobics nakho koke lokhu okhunye okuhlangana nokujima.

Angicabangi ukuthi iyatjhuguluka mhlambe emva kwesikhathi, kuya ngokuthi umuntu sele akhule kangangani, lapho umuntu angazithola sekathola omunye umuntu, umsebenzi wokuzilibazisa.

Okungithabisako kukobana ngiyakghona ukuveza ikghono lami phezu kwawo umsebenzi lo begodu ngiyakghona ukubonwa babantu abanye ukobana yini into ehle engiyenzako.

Kwesinye isikhathi ngibanesitjhijilo sokobana ngiphelelwe mncamo ngingabinewula engizoyiberegisa ukobana ngiqhubeke ngithunge.

Iye, ngiyakuthanda lokho begodu sengithomile ukukwenza lokho.

Ngifunde kobana nami ngiyakwazi ukuzisusela izinto zami phasi ezingakathonywa ngomunye umuntu, ngizisusele nje ehloko.

Ungazizwa kabuhlungu kodwana angekhe ngaphela amandla, ngingazama ngamandlami woke ukuthi ngenze ukuthi ngiqhubekele phambili namkha ngithole omunye umsebenzi wokuzilibazisa ngoba ngiyakhumbula nginezinto ezinengi engizithandako.

Asinalo uvalo thina yo ha ha asinalo uvalo thina.

Ukumkhuzela ngokumbiza ngegama lakhe ukuthi gijima umuphe amagama wekuthalo nje.

Nangakhaya iyabakhona imidlalo enjalo yabantwana ekuthiwa ngeyobungani. Uthole ukuthi abantwana bazokudlala abasana namkha nabanye abentazana nabo sinabo abadlala ibholo

Awa, abantwana abavalelwa ngaphandle kodwana ngicabanga ukuthi bona kufanele bajayele amatatawu amakhulu basebancani ukwenzela ukuthi isikhathi nasikhamba bababakhulu bakwazi ukumelana nalo itataweli nasele babakhulu begodu lokhu bayenza ukuthi kuhle.

Eenkolweni zangekhaya awa yentambo bayayidlala khona esikolweni kodwana vane sebazidlalela nje ngesikhathi sokudla yona ilungele ukudlalwa eentradeni kuhlekuhle ngombana sikhule kunjalo vele, eenkolweni kunemidlalo ekhona

Ingatlolwa phasi ukwenzela ukuthi ezizako neenzukulwana ukuyazi ikambiso yakhona nokudlilesela eenzukulwaneni nesizukulwana kuyinto ehle kodwana kwenzekani lapha umuntu omdala angasekho lo ozomele alulisele imidlalo le esizukulwaneni nesizukulwana. Ngakho-ke umtlolo ngiwo into ererhe ukobana encwadini.

Imidlalo yendabuko midlalo le beyidlalelwa kadokha kusakhula abomma nabobaba, yaze yadluliselelwa ukuthi nathi sikwazi ukuyidlalo. Imidlalo efana njengomabhaqelana, efana nokudlala intambo nokudlala amaketo.

Nokuthi abadlala imidlalo bahlangana bunjani. Ibaluleke khulu ngombana ngiyo ehlanganisa umphakathi nabentwana bakhona emphakathini, bebahlanga khulu bazana nokobana emakhabo kukuphi, bazana nokuthi nabadlala imidlalo bahlangana bunjani.

Endaweni yangekhaya imidlalo yendabuko edlalwako badlala umabhaqelana abantwana, badlale intambo, babebadlale namaketo iinketo ngiyo into edlalwako khulu.

Iyabahlanganisa abantu ngombana ngayo bayazana, ngayo bahlala bajabulile nabahlangeneko, akekho umuntu ozokuthi mina ngifuna ukuhlangana nalo. Ngombana nakuhlangene kubamdlalo, kubamnandi begodu abantwana bayaphepha nabahlala bahlangene badlala. Akukho lula ukobana bathi umntwana ulahlekile ngombana uhlezi anabanye abentwana

Ukubaluleka kukobana uhlangane nabantu, uhlanganyele nabanye abantu. Ukwazi ukukhuluma nabo, wenze ubudlelwano obuhle njengawo woke umuntu ohlala endaweni

Kufanele imidlalo yendabuko ifundiswe eenkolweni ukwenzela kobana ingapheleli emoyeni, abantwanaba bakwazi ukuthi kudala bekudlalwani nokuthi ifundisa ini

Imidlalo yendabuko ihlukile khulu ngomana beyihlanganisa abantwana emakhaya begodu ibafundisa ukubaluleka bokobana abantu bahlangane bakhulumisane isikhathi kodwana yanje imidlalo yenzeka khulu kumaliledinini ngakho-ke abasibanengi abantu abadlala esikhathini sanje.

Iye, ingadlaliwa emaphaliswaneni ngombana izokukhombisa ukubaluleka bokukhulumisana nokuhlangana, ibambiswano ngiyo into ebalulekileko leyo, amajaji angajaja ngaleyondlela khombisa ukuthi abantu laba babambisane ngokwekulumo begodu bayayizwisisa.

Kusiza khulu umzimba ngombana uhlala une-energy yokobana ungadinwa, amasotja womzimba kanye nezitho zomzimba zihlale zi-flexible, zikwazi ukuthi ziberege ngaphandle kokuthi umuntu athi ubulawa mathambo. Ilula amathambo nezitho zomzimba imidlalo

Badlala indima ekulu khulu ngombana ngaphandle kwabo, abantu abatjha angekhe sazi lutho mayelana nemidlalo yendabuko yingakho kubalulekile kobana abantu abadala kube ngibo abasifundisako ngakho koke ebekwenziwa kudala ngendlela edlalwa ngakhona ukuze sikwazi nokuyidlala ngendlela edlalwa ngakhona kusukela kade, yakhona yoke.